Kgetlho la ntlha fa ke pagama sefofane, ke ne ke ikutlwa ke na le letshogonyana ka gonne ke ne ke sa itse gore go jang gore o fofe, ke ne ke fofa go tswa mo nageng ya Gauteng ke ya gone kwa nageng ya kwa Durban.

Nka itumela gore ke palame kgotsa ke fofe ka sefofane sa British Airways mo e leng sefofane se le itseng gore ga le nne le le bantsi tota mo gare ga sone, mo sefofaneng se ke kgona gore ke robale mo go sona le gore gape ke kgone gore ke fitlhele dijo le dino.

Tsala, o tla re ga o fitlha ko boemelasefofane ko teng, o tla fitlha o ye ko pele go na le batho ba ba thusang ka diketekete tse o tlabeng o setse o rekile mo mogaleng wa gago go ya go ba bontsha gore o tsamaya ka sefofane se se feng le gore le kitso la gago ke mang o tsamaya go tswa mo nageng e feng go ya ko nageng e feng. Morago ga foo, o tlile go tsamaisa dithoto tsa gago go ya gore ba ye go di lebelela gore ga gona dilo tseo sa tshwanelang gore o di tshware tse o di tshwerweng mme morago ga foo le tlile go bidiwa mme go buiwe gore sefofane se se jaana se se yang kae se a tsamaya gona jaanong mme le tla tsamaya lotlhe le tsene sefofane go fitlhelela le fitlha mo boemelong jwa sefofane ya naga ya ko Nigeria.

Tiriso ya dibese mo toropong ko ke nnang le yone ke selo se se tumileng tota ka gonne batho ba le bantsi ba dirisa dibese go fitlhelela kwa ditirong le ba nna go fitlhela kwa sekolong. Bothata bo bo re tsamayang re le ba neng le bone ke bothata jwa gore mo ditseleng tse dibese di le di berekisang a se ditsela tse di itekanetseng ka yona tsela eo ka gonne mo sebakeng se seng e nna gore bese e sa fitlha ka nako mo o tshwanetseng gore e fitlha ka nako ka teng ka lebaka la gore e tsamayeng e kopane le yone.

Bothata bo ke ileng ka kopana le bona fa ke dirisa yona karata e e tlhalefileng ke gore ga o re wa e baya mo motšhining e be e gana go bereka kgotsa ga o re wa e baya mo motšhining gore e go letlelele gore o tsene mo beseng e be e go bolelela gore e o o ile go tsena mo beseng e go sa tshwanelang gore o tsene mo go yona e le gore ga o e tlatse yone karata e e o e tladitse ka yona tsela eo kgotsa ka one mokgwa o a gore e go tseye mo lona lefelong leo e go beye mo lefelong le lengwe ke bona bothata bo o bakileng ke tsamaya ke be ke lebana le bona.

Selo se se dirang gore o nne mokgweetsi yo o siameng wa bese ke tsela e o kgonang gore o bue batho ka yona, ke tsela e o kgonang gore o kgone go rarabolola mathata a batho ba o dirang ka bona, ke gore o kgone gore o tlhaloganye mathata a bakgweetsi ba a bese eo fa go tshwana le gore ga karata ya ya mokgweetsi e sa kgone gore e bereke fela fa go bontsha gore ke nnete o e tladitse yona karata eo gore o kgone gore o mo letlelele gore a tsene mo beseng.

Dikotsi tse di diragalang ke dikotsi tse di tshwanang le gore batho ba ba seteraekang ba tseye matlapa e be ba latlhela mo mo dibeseng kgotsa mo dikoloing tse dingwe tse tsone tse di tsamayang mo mebileng. Batho ba ba yang kwa tirong ba amega thata ka gore jaanong ga batho ba strike ga ba kgone gore ba fitlhelele ko ditirong tsa bona seo se dira gore batho ba bangwe ba latlhegelwe ke ditiro ka ntlha ya batho ba ba strike-ang mo mebileng.

Dibese di tsamaya ka nako e e rileng gore di kgone gore go nne le bokgoni ba gore batho kao fela ba ba kgonang ba ba batlang gore ba dirise bese eo ba kgone gore ba palame ka yone nako eo ka gonne bese ke ke selo se segolo go phala tsone dikoloi tse tse dinnye le dilonyana tse dingwe gape tse dinnye fela ka bese gore e tseye batho ba le bantsi nka dira gore nka dira eng fa bese e ka go nka nkemisa ka dinao? Ga gona selo se nka se dirang, nka ema ka tsone dinao tseo go fitlhela ke le ko fitlhang mo ke yang ko teng ka gonne ke tle ke tlhaloganya gore bese e tloga e tletse ka yone nako eo.